Seo ke se bonang gore re a se tlhoka mo tikologong ya rena, ke gore ba thuse bagodi gore fa ba fitlha kwa ditleliniking or dipetlele ba seke ba ema jaaka mongwe le mongwe, 'cause ba tsofetse and-e ga ba kgone go ema sebaka se se leele.

Ke nagana gore go botoka gore bagodi ba tlhokomele ke ba lelapa la bone, ba seke ba isiwa ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi ka gore bagodi re a itse gore ba nwa mofuta ofe wa dipilisi le dijo ba tshwanetse ke dijo tse jang, 'cause le go tshwariwa ba ka se tshwariwe sentle like ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi.

Dilo tsa gompieno di farologana thata le tsa kgale, gonne ntho engwe le engwe ba ne ba tsaya di tswa mmung jwale technology e change-itse matshelo a rona a gompieno e le tota.

Bašwa ba gompieno ga re sa utlwella seo bagolo ba re botsang sone gore ka nako tsa bona ba ne ba dira dilo so, that's why kere mo nakong ya gompieno dilo di change-itse ntho e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe re berekisa dilo tsa Sekgowa, Seesimane and then-e bagolo re ba gatelela gore re berekise tsa kgale mo e leng gore a re kgone re tlwaetse tsa gompieno tse di tsamayang le thekenoloji ka fa gare.

Lefapha la setšhaba di na le seabe mo ya batsofe, ka gore gona byanong ga o ka tsaya motsadi wa mo isa ko lefelong la bagodi a ba tshwariwe ka go lekana and-e a ba tshwariwe sentle.

Tulong ya rena ditirelo tse di direlwang bagolo ke di food parcel-a le madi a SASSA.

Ke ko felong la bagodi, mme a di duelwe gantsi a ba di duele, gantsi ba ba tlhokomela mara tlhokomelo ya teng ga e tshwane le ya tlhokomelo ya fa lapeng.

gore puso e tshwanetse e tokafatse, mo go dulang ba bagolo, batsofe mme ba kry-e tlhokomelo e e nepagetseng.

Ke akanya gore phenšene ya puso e o tlhokomela batsofe e dira karolo entle mo matshelong a batsofe, gonne e ba thusa go dira dilo tse ka fa malapeng a bona 'cause Ga ba sana maatla a go ya a yo iperekela.

Ee, ke akanya gore puso e ka nne a dira gore at least batsofe ba kry-e madi a kwa godimo nyana gore ba kgone go itlhokomela until kgwedi e nngwe e latelang e fitlhe, e namelele like e be e ntsi gore ba kgone go dilo tse ba di kgotsa ba sana maatla a go ya a ya go itirela ko medirong.

Ke akanya gore phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e dira tiro e ntle gonne batlhokomedi ba sa kgona go ba le morwalo o go tshwara ke stress-e sa gore ba yo rekelwa batsofe dijo ka eng.

bagolo ba simolola go amogela madi ya bone ya pension-e ka dingwaga di le masome a marataro and then-e ke mo e leng gore botsofe bo thoma ho na, ba palelwa ke go itirela ka matsogo a bona go ya mesebetsing ba o sebetsa ba sebeletsa ditlhokwa tsa bona.

Ke akanya gore puso e ka dira gore at least bagolo ba be le di-medical aid tsa bone. Mo mading a ba ba nayang one a pension at least ba tseye five percent ba ba direle medical aid, gore ba kgone go ya ko dipetleleng tse dingwe tse botokanyana.

Ka go dira jalo ke akanya gore puso tshwanetse e 'ire gore di-ambulance le tsona di nne di le teng ba s'ka re ba tshaba ge o founela ambulance o krey-e o tshwanetse o e founele o emele metsotso e metelele o krey-e motho a feleletsa a tlhokafetse.

Mo ke dulang go na le ditleliniki, mme ditleliniki di ka go ka fale o fitlha o emang nako e telele telele o emetse gore o thusiwe. Mola batho ba bangwe ba ba ba tswang ko dinageng tse dingwe ba tletse le di nurse tsa rena ga di kgone go re thusa because of batho ba ba tswang ko mafatsheng a mangwe ba tletse ka mo ka fa rena, rena fa re fitlha re kry-e le gore di-nurse di dealer le batho ba bantsi ka nako e one. So o kry-e nako nngwe o feleletsa o ngadile o tsamaile o sa kry-a thuso.

Go botlhokwa gore ditleliniki di re fitlhelele ko malapeng, diteng fa rena re di na le go tla mo malapeng, di bereka ka batho ba sukiri, thibelapelegi le bana ba go tlhaba ba di-antenatal care, and then le tse dingwe mara ga se bereke ka dilo ka moka mara tsona di 'ira pharologano gore batho at least ba fokotsege ko ditleliniking.

Malwetse a go tshwana le bo ditlhogo, mmele o fisang, kankere, TB le go thibela pelegi ke dilo tse ngata tse ba berekang ka tsone.

Fa tleliniki e le kgakala baagi ba feleletsa e le gore ba lwala e ba tlhokofalele mo malapeng, because a ba kgone go kry-a thuso. So ke akanya gore puso ya rena nkabe e something ka taba ya ditleliniki e oketse at least ditleliniki, and then e kgone le go oketsa le di nurse gore di kgone go re thusa, le dingaka di kgone go re thusa.

Balwetse ba amega thata ka gonne o kry-e ba re ga ona melemo o tshwanetse o ye ko chemist-ing or o reka melemo melemo e o e rekang e batla madi ka nako e nngwe o kry-e o tshotse le gore ga o na madi a o ka reka melemo, go tshwana le setlhare sa mokgotlhwane fa ditleliniking ba re bolelela gore ga dio. So ba o kwalela prescription ba re tsamaya o ye kwa tleliniking, ko pharmacy o ile go reka. So o fitlhele gore Ga ona madi ao o ka reka sona setlhare seo.

ba boifa go ya tleliniking gonne ga ba fitlha ba kry-a e le gore go tletse and then-e le thuso, nako nngwe ba tshaba taba ya gore batho ba ba ntsi o krey-e e le gore ke nako ya bona ya gore o mo lefatsheng, ebe motho a tlhokafalela ka fa tleliniking. So ga ba bona di-challenge tse di jalo tsa gore batho ba tlhokofalela ka fa gare ga ditleliniki, ba boifa le bona gore ba tla feleletsa e le gore ba tlhokafaletse ka Mo gare ga ditleliniki.

Balwetsi, molwetsi fa e ka re a tsena le fa a e se o sa fitlhang pele, mara ga e le gore o o lwala thata gona byanong ba kgona gore ba mo from ko morago ko line-ng kwa morago ba mo tlise kwa pele e ya ka gore motho o lwala bo kanang kang. Gona le ba bangwe ba tlile mapapi le go thibela pelegi, which is not gore a se taba ya gore motho o a lwala o tlile go thibela pelegi. So o krey-e e le gore go na le ba bangwe ba e leng gore ba lwala ba weak like ga ba na matla, so ba na le ba tsaya kwa morago ba ba tlise kwa pele ba kgone go ba thusa pele.